Go bona matlole a puso go ka thusa thata tla ke re go a thusa fela go nna le dikgwetlho tse di tlwaelegileng tse bo mmemogolo kgotsa bo rremogolo ba itemogelang tsone ka madi a puso mathata a akaretsa gore matlole a a ka nna a le mannye go tsaya dipoloko tsa dijo, dibuka tsa sekolo le tlhokomelo ya botsogo. Gape go ka nna bothata fa go na le dikgwetlho tsa go tsena sekolong, dithuto tsa bana kgotsa tlhokomelo ya malwetsi, mo godimo ga moo dikgwetlho tsa tshenyo ya madi ka go dirisiwa ga madi ka tsela tse di sa tshwaneng.

Go tlamela ka tlhokomelo ya kwa gae ya batho ba ba tsofetseng go na le melemo e mentsi, sa ntlha ba nna mo tikologong e ba e itseng, e ba ikutlwang ba sireletsegile mo go yone gape ba nna le tsholofelo ya gore ba na le lelapa leo le ba tlhokomelang ka lorato, fela go na le dikgwetlho tse di tshwanang le go tlhoka madi a a lekaneng, tsa botsogo tse di tlhokang tlhokomelo ya bongaka le maiteko a mantsi a lelapa go tlhokomela motho yo mongwe, gape batlhokomedi ba ka palelwa ke go itsamaela kgotsa go tswelela ka tiro ya bona. Ka jalo go tlhokega thotloetso, thuto le tshegetso ya puso mo go tlhokomeleng bagodi kwa gae.

Thuto ya molwetsi e na le seabe se segolo mo go obameleng kalafi ya HIV le TB fa molwetsi a itse botlhokwa jwa go nwa dipilisi ka nako le gore go tlogela kalafi go ka baka mathata a magolo, o nna le boikarabelo jo bogolo mo botsogong jwa gagwe, thuto e thusa gore molwetsi a tlhaloganye bolwetsi jwa gagwe, a felelwe ke letshogo mme a nne le tsholofelo, ebo e fokotse kganetso ya kalafi mme e oketse diphelelo tse di siameng mo kalafing ka jalo thuto ke motheo wa katlego mo kalafing ya HIV le TB.

Tota nka ikutlwa ke hutsafetse le go tlhobaela fa ke ka utlwa gore batswantle botlhe ba tlogetse go nwa dipilisi, batho botlhe go sa kgathaletsege gore ba tswa kae, ba na le tshwanelo ya botsogo jo bo siameng, go ba ganela kalafi ka gonne ba le batswantle go ka baka loso, go anamisa malwetsi le go tsenya setšhaba sotlhe mo diphatseng, ke ka moo go leng botlhokwa bo gore re nne le pelo ya botho le go batla ditsela tse di siameng tsa go thusa botlhe ba ba mo lefatsheng la rona, lefatshe le ke la modimo.

Ditleliniki tse di tsamayang di ka rulaganngwa ka kelotlhoko go fitlhelela ditlhokego tse di rileng tsa baagi ba ba farologaneng, sa ntlha go tshwanetse ga dirwa patlisiso ya mafelo a naleng tlhokego e kgolo ya tlhokomelo ya boitekanelo, morago ga moo go ka rulaganngwa thulaganyo ya go etela mafelo ao ka makgetlho a a rileng, ka fa beke kgotsa kgwedi, go botlhokwa gore ditleliniki di nne le didiriswa tse di lekaneng, dingaka le baoki ba ba nang le bokgoni le dipampiri tsa boitseanape gape go tshwanetse ga dirwa dipapatso gore baagi ba itse gore lotla le gore batle ba ka tsela eno tlhokomelo ya boitekanelo e ka fitlhelela le ba baleng kgakala le marobalo.

Gantsi batho ba ba iponelang bogole ba sa tsewe sentle mo metsing ka gonne ba bangwe ba sa tlhaloganye, go tlhoka kitsiso le kutlwelobotlhoko go dira gore ba tlhophololwe, ba senyediwe seriti kgotsa ba tsewe jaaka ba sa tshwanelang go nna mo setšhabeng mme se ga sa siama, nna ke leka go ba tshola sentle ka kutlwelobotlhoko le tlotlo ka gonne le bone ke batho ba ba nang le ditshwanelo, ditoro le maikutlo re tshwanetse go ithuta go ba amogela, re ba etele pele ka lorato e seng ka kgalemo.

Dikgoreletsi tse di tlwaelegileng tsa go ngaparela mananeo a kalafi ya HIV le TB di akaretsa letshogo la kgethololo, go tlhoka kitsiso, dipalangwa tse di sa lekaneng le mathata a madi, batho ba bangwe ba boifa go bonwa ba tsena tleliniki, ba tshaba mafoko a setšhaba gape ba bangwe ba sa tlhaloganye botlhokwa jwa go obamela kalafi, go rarabolola seno re tshwanetse go ruta setšhaba go oketsa ditleliniki tse di tsamayang le go netefatsa gore kalafi e fitlhelela botlhe le ba ba mo motseng, re tshwanetse gape go aga tikologo e e tletseng tlotlo le kutlwelobotlhoko gore mongwe le mongwe a ikutlwe a sireletsegile go batla kalafi.

Go tsosa kitso ka boitekanelo jwa banna le go fokotsa ditlhong ka bolwetsi jwa maikutlo ke tshwanetse go simolola ka dipuisano tse di bulegileng mo motseng wa rona, re ka rulaganya dipokano le dikopano tse di buang ka boitekanelo jwa banna mme re rotloetse banna go bua ka maikutlo a bona gape go ka thusa go tlisa banna ba ba kileng ba fetelwa ke mathata a maikutlo go tla go bua le go rotloetsa ba bangwe, ke ka tsela ya thuto, tlotlo le tshegetso ya nnete re ka fokolang ditlhong le go aga setšhaba se se malolwane.

Batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ba ka dirisa maano a a farologaneng go tokafatsa go obamela ga balwetsi mo kalafing ya HIV le TB, sa ntlha ba ka ruta balwetsi ka botlhokwa jwa go nwa dipilisi ka nako le ditlamorago tsa go di tlogela gape ba ka direla balwetsi dithulaganyo tse di maleba tse di amanang le botshelo jwa bone jaaka dipaka tsa kalafi tse di bulegileng le tse di kgonagalang, go tsenya tshegetso ya maikutlo le ya lelapa le yone go botlhokwa gape ba ka dirisa mekgwa e mentšha jaaka dikitsiso ka founu go gopotsa balwetsi ka nako ya dipilisi ka tsela eno go obamela ga ka tokafala ka tsela e e tswelelang.

Melemo e e tlwaelegileng e na le mosola o mogolo go feta melemo ya leina la letshwaokgwebo ka ntlha ya theko ya yone e kwa tlase, le fa e le ka bonnye e dira se se tshwanang le ya letshwaokgwebo ka gonne e na le karolo e e dirang e e tshwanang seno se thusa batho ba ba sa kgoneng go reka melemo e e turang gore ba nne le phitlhelelo ya kalafi ka jalo melemo e e tlwaelegileng e tokafatsa matshelo a batho ka go dira kalafi e nne bonolo go e fitlhelela.

Go kgwobiwa HIV le TB go ka rarabololwa ka go ruta batho gore malwetse a, a alafega le gore go tshela sentle go a kgonega re tshwanetse go rotloetsa dipuisano tse di bulelang matlho mo setšhabeng, go rutiwa mo dikolong le go akaretsa ba ba ke malwetsi a a mo maemong a fa batho ba tlogela go lelekwa.